Ke tlo ba bolella hore ke ne ke pakile koloi ya ka sebakeng se itseng ka nako e itseng, mme koloi ya ka lebitso la yona ke efe le di-Number Plate tsa teng ke dife? Ke kope hore ba tsamaye le nna hore re shebisane koloi ena kapa re shebe ho tloha khemereng ya sebaka seo hore na koloi ena e be ke e parkil-e hokae e mo ke tsebang e le teng kapa ho na le motho ya e nkileng na. Sena se ka nthusa hore mohopolo wa ka hore o sebetse hantle ha ke na le thuso ya batho bana, ke kgone le ho bona hore na ha ke a e lebala sebakeng se itseng kapa e utswiwe ka nnete re tle re kgone ho potlaka. Re fumane thuso eo ke hlokang.

Ke le tsebisa kajeko, ke nna ke le tsebisa hore kajeko ha ke tla kgona ho finyella mosebetsing hobane ho na le strike se teng mona mo ke dulang sa di-taxi hommeng nka se kgone ho nka taxi ke tle mosebetsing. Ke kopa tshwarelo ka sena se tlang ho etsahala.

Ha ke utlwe hantle ka sena hobane tjhelete enana ya tekesi e nyolohileng empa re ka ntle ho tseba ya rona. Sena se ka se etsahale hobane re kgona hore re patale hantle dintho tsa rona tseo re tshwanelang hore re di patale. Mme nyoloho enana e tena e re sebedisa ha bohloko hobane batho ha ba kgone ho hore ba sebedise ditekesi tsa rona and rona ha re tsebe hore tjhelete ena e nyolohile. Ka hoo ha ke a thaba ho hang.